Nna le ba lapa la ka, re netefatsa hore re dula re na le ditshelo. Ditshelo tsa rona di tletse metsi, re etsetsa mohlang ba tlang ba kgaola metsi hore re dule re na le metsi a ho hlapa le a ho pheha ene ho bohlokwa haholo hore, ntlo le ntlo di dule di na le ditshelo tsa bona hore ba tle ba kgone ho boloka metsi mohlang metsi ba wa kgaotse hore, le bona ba tle ba kgone ho wa sebedisa ka hara ditlhoko tsa bona.

Merafe e meng e ka re supa hore re Basotho ka seaparo se ba reng ke seshweshwe. Seshweshwe haholo setsibuwa se aparwa ke Basotho, ke moo ba ka kgonang hore ba bone hore re Basotho ntle le ho apara dikobo.

Nna ke nahana hore, re ka itshetleha ho marangrang a sejwalejwale ka lebaka la hore, nakong tsa jwale dilo setse, di fetohile ebile ba entse dintho di be bonolo for rona. For example, setse ho na le di-DNA test, mo e leng hore ba tlo nka mathe a ngwana le motswadi, ho netefatsa hore e ka ba ke nnete hore ngwano ke wa motswadi o itseng. Ke nahana hore ho bonolo haholo ka he dilo setse di fetohile.

Nna ke nahana hore dihlopha tsa dibini ha dia tlamela ho kgaotsa ho tjeka ka kerekeng, ka hore ha re le batho, re rorisa Modimo wa rona ka tsela tse ngata, ka tsela tse fapaneng, ke ka hoo, ho sa tlameha ho tjeka ka kerekeng.

Ke nahana hore ho bohlokwa hore re itsitlallela meetlong ya rona ka lebaka la hore, ha o le motho o tshwanetse hore o itsebe, o tsebe setso sa hao le di-values tsa hao. Ke ka hoo, batho ba baholo ba kgonneng ho phela ho fetisisa batjha ba matsatsing a kajeno, ka hore ba tloha ba ne ba hlompha meetlo ya bona.

Lebaka la hore, re rate dikahare le mohodu ke lebaka la hore, re kgona ho di reka ka gore di ka tlasa theko e nyane. Dinama tsena tse ding ke tsona tse e leng hore ba di turisa ebile ha re kgone le ho di reka. Ke ka hoo, bongata ba rona re balehelang ho yo reka mohodu le dikahare ka hore theko ya tsona e tlase haholo.